Izinkundla esithola kuzo umculo omusha zikwenze kwabalula ukuba umculo ufinyelele kuzo zonke izindawo ngesikhathi esisodwa. Khumbula phambilini ubudayisa ezitolo zomculo kuphela. Lokhu bekudala ukuthi kumele ugibele uhambe uye esitolo, ukhiphe imali enkulu ukuze uthole icwecwe. Kanti manje usuyakwazi ukuwudawuniloda, kanti futhi usuyakwazi ukuthi uwulalele ezikhundleni, uphinde uwushiye khona lapho, phecelezi i-streaming.

Izindawo zokuxhumana zinazo izinkinobho la okumele u-block-e noma u-report-e umuntu osuke eveza ukuk'hlukumeza, kanti futhi uyakwazi ukuthatha lobo bufakazi ubuyiswe emaphoyiseni, kufike kuvulwe idokodo aphenye lo obekuhlukumeza.

Ngifuna indawo ejulile kanye nesimo somqondo womuntu akwazi ukuzifaka kulesi simo engizobe ngifuna umculo awenze. Uma kukhalwa, nanye kuyomele abe isimo sakhe somqondo sibe ngesikalayo, ukuze ezokwazi ukungenzela uhlobo lwengoma engulufunayo kule filimu.

Ingoma yekhava isuke isiwuhlobo esingayijwayele kanti futhi isuke isipike abaculi abayidlanzana kanye nomdidiyeli ohlukile kunaloya owenze ingoma yokuqala. Yingakho ingoma yekhava ikwazi ukuphumelela ngoba kusuke sekudlalwa nezinsimbi ezimnandi esizithandayo emculweni.

Izinhlobo zomculo okumele uzidlale uma ujima , uhlobo lomculo olunesigqi esisheshayo kungaba i-elektro house, noma inqgomu ngoba ukujima kufuneka kusheshe, ngeke uze ukwazi ukujima mhlampe ngohlobo lomculo lwe-jazz. Kufuneka lona lolu lweqgomu noma i-elektro, kuhambisane nokushisa komzimba wakho.

Leyo divayisi kungafanele ikwazi ukuthi uma kukhona ovelelwa yinkinga, uma eciphaza lelo bhathini okumele aliciphaze, isithintile sonke siwumphakathi, kube yinto efana ne-alamu. Isivezele ukuthi idivayisi kabani, kanti futhi ukuphi ngaleso sikhathi ikhala. Lento kumele isebenze ngaso sonke isikhathi.

Ukubhekana nesimo sobuxhwanguxhwangu kwi-inthanethi kuye kufanele uripote emaphoyiseni. Lelocala libizwa nge-cyber bullying. Uma uliripotile, azokwazi amaphoyisa ukuba a-trace-e lapho lowo muntu osuke ehlukumezile ezinkundleni zokuxhumana.

Kuyomele siqale sibheke ukuthi leyo akhawunti ngeyomuntu ophilayo na, noma i-akhawunti eyi-fake. Lokhu esibheka, sibheka ukuthi loyo muntu uphosta ini, enkundleni yakhe yokuxhumana nokuthi uhleze e-online isikhathi esingakanani. Kuyomele siwazi umehluko phakathi kwe-akhawunti yomuntu wangempela ne-akhawunti yomuntu okungasi owangempela, phecelezi i-fake akhawunti.